Tshenzhemo ya nga ya u renga nga dzi apuḽikhesheni i a ṱavhanya nahone i a leludza. Ndi zwifhio zwine nda zwi takalela u renga nga dzi apuḽikhesheni dzi a leludza uri muthu a kone u renga zwiḽiwa zwa uri a kone u dzhia vhutshilo hoṱhe, u renga nga dzi apuḽikhesheni zwi a ṱavhanya uri muthu a kone u wana zwiḽiwa zwawe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri thengo ya data ndi khaedu zwihulu kha vhaswa vha fhano afrika tshipembe nga maanḓesa vha tshi khou ṱoḓana na mishumo ngauri na hedzo data dzine vha tea uri vha vhe vha nadzo vha tshi khou ṱoḓana na mishumo vha tea u vha vho dzi renga nga masheleni ane masheleni a hone a vha nao.

Hai nṋe ndo vha ndi sathu zwi shumisa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri tshivenḓa ndi tsha ndeme kana ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri tshivenḓa tshi vhe hone kha dzinwe dza dzinyambo dzine dza shumisiwa kha matambya fhano afrika tshipembe ngauri tshivenḓa na tshone tshi wela kha luambo lune ravha naḽo fhano Afrika Tshipembe kha nyambo dzoṱhe dzine ra vha nadzo dza ḽevene dza fumi nthihi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri Wi-Fi a i tea u wela kha tshumelo dzine ra fhiwa nga mivhuso yapo ndi kho zwi ambiswa nga hezwi ngori hu tshena tshumelo dzine dza vha uri ndi dza vhuṱhogwa dzine a ri thu dzi wana dzine dzavha uri dzi tea u vha dzi khou bva kha mivhuso yapo zwingaho sa maḓi na miḓagasi ri na vhupo hune hu kha ḓi vha na ṱhahelelo ya maḓi na miḓagasi.

U vha na fhethu ha u shumisa Wi-Fi hunzhi kha vhupo hune na dzula khaho ndi pfesesa uri zwi nga bindulisa vhagudiswa ngauri vhagudiswa vha na dzi homework kana vha na dzi tshuṅwahaya dzine vha tea uri vha dzi sedze kha dzi internet na vhoramabindu vhaṱuku vha tea uri vha vhe na zwithu zwine vha zwi tshekha kha zwi internet mafhungo o kwamana na mabindu avho.

Ee nṋe ndi a tendelana nazwo zwauri hu na zwi tshitentsi zwinzhi fhedzi a hu na zwavhuḓi vhaya wana uri zwiṅwe zwi tshitentsi zwo dzula maḓini, zwiṅwe zwa tshitentsi zwo dzula tsini na milambo, zwiṅwe zwa tshitentsi vha wana uri zwo dzula dzi thavhani so nṋe nga u ralo ni nga ri ndi a tendelana nazwo zwo no kho ambiwa afho nṱha.

U ḓura ha data ndi pfha uri zwi a kwamana nga nḓila ine nda tshila ngayo ngauri ndo rali ndi mugudiswa magudedzini mahulwane zwithu zwinzhi zwine nda zwi ita zwine zwa vha uri ndi zwa tshikolo ndi tea u vha ndi khou ya kha internet tshifhinga tshoṱhe uri ndi kone u wana dzi assignment dzanga kana dzi tshiṅwahaya dzanga ndi tea u vha ndo zwi wana nga murahu ha musi ndo dzhena kha internet.

Zwipiḓa zwine zwa vhori zwina internet kana zwi na Wi-Fi ngei hune nda dzula hone ndi zwipiḓa zwingaho ḽaiburari ndi pfha uri zwi thusa nga maanḓa kha riṋe vha magudedzini ngauri ri a kona uya ritshi kho yo u vhala kana ri tshi khou yo nwala dzi assignment dza vhoriṋe dzi ḽaiburari ra kona u shumisa zwavhuḓi Wi-Fi.

Nḓila khulwane dzo shumisa dzi app dzine nṋe nda funa dzone ndi WhatsApp mafhungo a kha WhatsApp ri a kona u davhidzana ri si na dzi airtime mara ri na dzi data nahone milaedza i ṱavhanya u swika kha murumeliwa nga u ṱavhanya.

Uri ri kone u vhona uri mafhungo ane a kho phaḓalala kha dzi internet a si mafhungo a vhukuma ri tea u dzhena kha internet ra tshekuluse uri na ngoho aya mafhungo ndi a vhukuma kana a si a vhukuma naa ngauri uya wana vhunzhi ha zwidavhidzani zwa dzi internet vha tshi phaḓaladza mafhungo ane a vha uri a si a vhukuma.

Ee nṋe ndi ya tendelana nazwo uri dziṅwe dzi Wi-Fi dzi ṱoḓa uri ri ṅwalise kana ni ṱalele khunguwedzo ri kone u shumisa eyo internet mara ndi soko pfha uri hedzo khunguwedzo dzivha dzi dzone dzine dza khou ri ḽengisa uri ri to ri ṱavhanye ri wane zwine ra kho ṱoḓa kha dzi internet.

Nṋe ndi takalela u ṱalela hafhu zwine nda zwi funesa nga maanḓa mimuvi i tshi kho dovholola lunzhi lunzhi nga uri u a wana hu na hune ndo vha ndi songo to pfesesa zwavhuḓi kha eyo mimuvi.

Ṱhingothendeleki yanga kana smartphone tshanga yo vha i founu i ne ya vhidzwa upfhi E250 Samsung founu eyo yo vha i tshi ntakadza nga maanḓa ngori nda ndi tshi kona u dzhena kha internet ndi tshi kona u dzhena kha masiaṱari a Facebook ndi tshi kona u dzhena na kha app yo no pfi mxit ine rovha ri tshi ita vhungana na vhathu vhane ravha ri sa vhadivhi.

Ee nṋe ndi vhona ungari hu tshe na vhathu vhane vha kha ḓi shumisa madishi anea vha uri ndi ya satellite na vhane vha khou shumisa tshumelo dzoṱhe dza streaming vha kha ḓivha hone vhathu vhane vha kho ḓi shumisa madishi naho thekhinolodzhi yo no ḓisa zwithu zwinzhi zwine zwa vha uri ndi zwiswa.

Vhuvhi hune ra nga ṱanganaho ha musi ri tshi khou shumisa apulikhesheni kha dzi ṱhingo dzashu ndi ngauri ri nga fhedza ro no puṱedza kana ro no kwama fhethu hune a ri kho tea u kwama hone ra fhedza ro no ita dzi apuḽikhesheni dza zwithu zwine rovha ri sa kho ṱoḓa zwone.

Ndi nga uri mafhungo oṱhe ane ra kho a wana a khou vhaliwa kha dzi digital ndi mafhungo ane a vhori a vha o sedzulusiwa a wana uri ndi mafhungo a ngoho.

Ee nṋe ndi vhona unga ri awara dza u vulea dzo tea nahone dzi a thusa nga uri ri vha ri kho vhona na zwithu zwinzhi zwo fhambananaho musi hu tshi kho vuliwa zwa zwiṅwe zwa zwipiḓa zwi tshi ḓa nga u sielisana.

Ee nṋe ndi a ḓivha dziṅwe dza dzi app kana dzi puḽatifomo dzine dza shumisa luambo lwa nga lwa hayani sa Whatsapp. Whatsapp ndi a kona u ndi tshi khou amba na vhathu vha hayani nga luambo lwanga, kana dzi Facebook hune ndi a kona u vha ndi tshi khou amba na vhathu vhane nda vha ḓivha nga luambo lwashu lune lwavha uri ndi lwa Tshivenḓa.

Ee, nṋe ndo no ḓi wana ndi tshi kho shumisa ndaela dzine dza pfhi hey gogo kana siri zwi vha zwi tshi khou thusa uri na zwithu zwine nda kho ṱoḓa zwone ndi ya ṱavhanya u zwi wana afho kha founu i ne nda khou shumisa yone.

Nṋe ndi takalela u vhona dzividiyo nnzhisa dzine dzavha dzi tshi khou amba nga lushaka lwa hashu lune lwavha uri ndi lwa Tshivenḓa kana vhathu vha tshi khou tshina mizika ine ya vha uri i khou lidziwa nga Tshivenḓa.

Ee, nṋe ndi vhona mbekanyamushumo dza matangwa dzapo dzo thusa u guda zwo engedzwaho ngaha dziṅwe mveledzo hafha Afrika Tshipembe.

Hai, nṋe a thi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho khantsela u nwalisa nga ṅwambo wa mbadelo dzo fhambananaho.

Ee, hu na mbekanyamushumo dza Afurika Tshipembe dzo eḓanaho kha puḽatifomo ya matangwa ine nṋe nda i funesa.

Nṋe ndi pfha uri mbekanyamushumo dza u sedzisa vhapo dzi khwine ngauri ri a kona u vha ri khou guda na dzinyambo dza vhathu ri a kona u vha ri khou guda na mvelelo ya vhaṅwe vhathu.

Ee, nṋe ndo no ṱhogomela tshanduko kha tshaka dza mimuvi dzine dza ṋekedza kha dzi puḽatifomo dza u ṱalela nga uya ha zwifhinga.

Nṋe ndi vhona ungari ndi nga khwinisa dzisisiteme uri sisiṱeme i dzule i tshi khou ḓivha nga ha ipfhi nahone nga tshaka nnzhi dzo fhambananaho hu itela uri muṅwe na muṅwe a kone u i swikelela na nga dzi tshaka dza hawe.

Ee, nṋe ndo no vhuya nda balelwa u vhona mutambo muhulwane nga nwambo wa uri tshumelo ya zwa matano a yo ngo shuma zwavhuḓi.

Ee, nṋe ndono vhuya nda shumisa dzi phurofesheni musi ndi tshi kho renga data ya thimu ya ṱhingothendeleki.

Ee, nṋe ndi vhona u nga ri ndi a tshi ḓo shumisa tshumelo nnzhi arali dzo vha dzi tshi wanala nga luambo lwa hayani nahone luambo lwashu lwa ḓamuni.

Nṋe pfhiwa hanga ndi ha uri ndi wana zwi tshi kho mmbora badi uri data dzine nda dzi renga dza ṱhingothendeleki yanga dzi a ṱavhanya u fhela ndi sala ndi tshi kho ḓi vhudzisa uri kani data dza ano maḓuvha dza kha ṱhingothendeleki a dzi tsha dzula u fana na dza kale.

Ee, nṋe ndono vhona phambano kha mbadelo dza u ḓa dza data vhukati ha vha ṋetshedzi.

U ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona u nga ri ndi data dzine dza vho uri ndi dza network ya telkom dzine dza farea nga vhathu vhoṱhe.

Ngeletshedzo ine ndinga nea yone vhathu vhane vha khou thoma u shumisa ṱhingothendeleki nga u ḓi tsireledza ndi ya uri naho musi muthu a kha zwithu dzi social media muthu a songo amba na u nyaga u ṱangana na vhathu vhane ha vha ḓivhi nahone muthu a songo dzhia zwithu zwa muthu ane ha muḓivhi.

Nṋe ndi ḓi pfha ndo takala badi musi ndi tshi vhona mvelelo yanga i tshi vhonala kha matangwa hanefho.

Nṋe ndi vhona uri ndi tsireledzo ya uri tshelede yavho i songo bva vha songo tendelana afho kha dzi app uri tshelede i kho bva i khou ya gai ndi yone tsireledze ine vha tea uri vha i wane, tshiṅwe hafhu vha songo dzhena kha dzi app musi vha tshi khou amba nga founu.

Ee, hu na dzi mbekanyamushumo dza dzitshaka dzine nda humbula uri dzo vha dza sumbedzwa zwilinganyo zwa Afrika Tshipembe u fana na muṱa.

Ndi mulaedza u ne ndi nga u ṋea khamphani dza ṱhingothendeleki uri ndi zwa ndeme u katela nyambo nnzhi nga maanda luambo luambo lwa hayani kana luambo lwa madamuni ashu hu itela uri hu na vhathu vhanzhi vhane tshikhuwa a vha koni u tshi amba kana a hu na dziṅwe nyambo dzine vha dzi ḓivha nga nnḓani ha nyambo lwa ḓamuni lwavho fhedzi.

Vhabebi vha nga tika vhana vhane vha khou guda hayani ngauri vha vha wanele dzi tshomedzo dzi ngaho na dzi data dza uri vha kone u dzhena kha dzi internet vha kone u dzhena kha dzi terms uri vha kone u vha vha khou guda na vhaṅwe.

Vhaṅwe vhathu vha tenda u swikelela data i ḓuraho ndi pfhanelo ya mutheo. Nṋe athi tendelani nazwo nga uri a huna netiweke ine ra nga tori a i ḓuri data, data dzone dziṋe dzi tshi kho to ḓura ngauri zwithu zwine ravha ri kho zwi shumisa nga data ndi zwithu zwinzhi vhukuma. Zwino vhathu vha data navho vha ya tea uri vha wane zwiṱukuṱuku afho kha dzi data dzine riṋe ra vha ri khou renga dzone.

Nṋe ndi nga ṋanga uri ndi khwine ndi to wana dzi data dza contract nahone dzine ndi ḓo kona u tshimbila nadzo ndi tshiya huṅwe na huṅwe uri ndi kone u davhidzana ndi fhethu huṅwe na huṅwe. Nahone ndi tea u fanela u sedza uri afho hune nṋe nda kho nyaga u yo u dzula hone hu netiweke ya eyo data dzine nda kho shumisa dzone i hone naa, nahone i fara zwavhuḓi na namusi hu si na miḓagasi naa.

Ee nṋe ndo no zwipfa nga ha theḽemedisini, hune u a kona u amba na dokotela u tshi kho shumisa founu kana computer. Mara zwine nda sa zwi takalele nga hezwi ndi ngauri dokotela u ḓo balelwa u nṱola uri nṋe kana temperature yanga kana muvhili wanga kana zwithu zwi ngaho dzi BP zwa nga zwi hani nga etsho tshifhinga musi ndi tshi khou mu ṱalutshedza uri ndi khou vhaisala.

Nṋe uya ngaha nṋe ndi pfa uri u amba na dokotela nga founu kana nga vidio zwi nga si thuse vhathu vhane vha dzula kule na dzi kiḽiniki kana zwibadela. Ngauri ndi pfhesesa uri muthu o rali u tea uri a ṱoliwe muvhili namusi a tshi khou ri u khou vhaisala sa zwine ra itisa zwone musi ri tshi swika ngei zwibadela kana haningei dzi kiḽiniki, ri a tshekhiwa dzi BP ri a tshekhiwa malwadze oṱhe before ri tshi dzhena nga ngomu ra vhudza manese kana vhaongi uri ndi khou lwala ndo farwa nga mini.

Nṋe ndi nga si ṱoḓe zwa uri ndi ambe na dokotela nga founu kana nga vidio chat, zwithu zwine ndi nga ṱoḓa zwone ndi nga ṱoḓa thuso uri ndi vhuye ndi swike ngei sibadela. Ngauri nga vidio khoḽo kana nga founu ahuna zwine dokotela a nga nthusa ngazwo a nga si kone uri a nṋee na mishonga nga afho kha vidio call kana nga kha founu, mara arali nda nga fhedza ndi khou ya zwibadela kana dzi kiliniki ndi a swika hune ndi ḓo wana dzilafho nda wana mishonga yanga nda vhuya na u vha khwine ndi khwine.

Nṋe ndi humbula uri advantage khulwane ya telemedicine ndi ya uri dokotela a nga kona u tsivhudza vhathu nga ha mitakalo yavho. Anga fhedza hafhu a rumela vhathu uri arali vha tshi ṱoḓa mushonga u no nga ufhio na ufhio vha ngaya vha i wana gai, nga uri madokotela a ya ḓivha hune mishonga kanzhi ya rengisiwa hone arali afho sibadela yanga vha i siho.

Nṋe ndi vhona ungari vhathu vha tea uri vha ṋewe dzi data dza mahala hu kona uri vha kone u ita dzi vidio chat na vhaongi u kona uri vha kone u vha ṱalutshedza nga ha mitakalo yavho. Futhi nda dovha hafhu nda vhona uri vhathu vha tea uri vha wane dzi founu dzine vha ḓo kona u ita dzi vidio chat founu dzine dza vha uri dzi na khamera, hu u kona uri vha kone na u sumbedza zwavhuḓi vhaongi vhavho fhethu hune a vha khou a vha khou hu pfa zwavhuḓi kana hune vha kho pfa u vhavha hone.

Nṋe muzika une nda u funa u thetshelesa kha founu kana kha computer yanga ndi muzika une wavha uri u vha u khou amba nga luambo lwa hashu muzika wa tshivenḓa. Hune wavha muimbi wa hone u vha a Makhadzi ngauri ndi pfha uri muzika ho uḽa u vha u na tsivhudzo kana mesedzhi une a khou zama u ri vhudza wone nga kha muzika.

Nṋe ndi shumisesa dzi puḽatifomo i ngaho Spotify, ngauri kha Spotify ndi a kona u lidza nahone a tshi koni a tshi ḽdzi dzi data Spotify nahone futhi ndi a kona u lidza muzika muṅwe na muṅwe u ne nda kho ṱoḓa wone.

Nṋe ndo ndi vhona uri zwa zwino zwo leluwa nga uri zwa zwino ndi na ṱhingothendeleki yanga kana computer yanga hune ndi a kona u vhona mi music i tshi khou lila kana hafhu ndi ya dovha hafhu nda kona u thetshelesa music ine nda pfha uri ndi kho ṱoḓa yone nga henetsho tshifhinga. Ngauri miṅwahani yo fhiraho ine ya ngavha ya ten kana ya fifteen yo fhiraho, ndo vha ndi si na ṱhingothendeleki hune nda tshi nga kona u thetshelesa mizika ine nda khou funa nga tshetsho tshifhinga.

Nṋe ndi tshi khou thetshelesa muzika ndi funa uvha ndi khou thetshelesa muzika fhedzi hu si na uri ndi khou lavhelesa na dzi video kha muzika, ngauri hezwi zwi nnyita uri ndi a kona u ita miṅwe mishumo ya nḓuni kana miṅwe mishumo ine nda khou ṱoḓa u i ita ndi tshi khou tou thetshelesa fhedzi muzika mara ndi sakho i lavhelesa kha dzi video.